Into ethi qatha kuqala engqondweni yam xa kuthethwa ngemalimboleko encinci, i-microloan, yimali umntu ayithathayo abe eyithathela into encinci. Mhlawumbi umntu ethatha imalimboleko xa efuna uthenga iimpahla zabantwana.

I-fixed deposit isebenza ngokuba wena mntu wemali uyazikhethela ngokukwakho ukuba imali yakho ufuna uyigcina ixesha elingakanani, ungayigcina inyanga, ungayigcina iminyaka. Kodwa ke kunemiqathango, xa uyigcinela unyaka okanye inyanga awuzukwazi uyithatha leyo mali kude kufike leyo nyaka okanye loo nyaka ubuyibekele ngayo.

Loo nto ingandenza ndikhangele ezinye ezinye iimfuno ezisezantsi ngoba imali endinayo yile nam endicinga ukuba ndizokwazi ukwenza idiphozithi ngayo.

Ewe, ukhona umohluko phakathi kokuboleka imali ebhankini nokuboleka imali kumbolekisi wemali ongekho sesikweni, i-loan shark. Into endenza nditsho njalo kukuba ebhankini awubolekwa imali xa ungumntu ongaphangeliyo kodwa umbolekisi wemali ongekho sesikweni, i-loan shark, yena uyakwazi ukunikeza imali ube ungaphangeli.

Nkosikazi wam, iinkampani ezinjena azikho semthethweni kwaye zinobungozi zokuba sizofaka abantu, abantu bafake iimali zabo ezininzii. Ekugqibeleni inkampani enjena ingakwazi ubaleka nezi mali zabantu, ibesithi abasengxakini, abantu babe befuna iimali zabo kuthi.

Iindlela ezahlukeneyo zokufaka imali kwiakhawunti yebhanki yomntu, indlela yokuqala, uyakwazi imali uyifaka ngemfonomfono. Indlela yesibini, uyakwazi ukuyifaka imali kwibhanki yakho okanye kwibhanki yaloo mntu. Indlela yesithathu, uyakwazi ukuyifaka imali kwiivenkile ezifana nooShoprite, ooPick n Pay nooBoxer.

Nangona i-insurance yobomi ibalulekile, abantu abaninzi eMzantsi Afrika abayiqondi ukuba yintoni. Abantu abaninzi eMzantsi Afrika bacinga ukuba i-insurance yinto engabalulekanga yokuchitha imali yabo. Abantu abaninzi abayiqondi ukuba i-insurance inganceda usapho lwabo kwiingxaki zemali xa bona beswelekile.

Ndicinga ukuba oku kulibaziseka kungachaphazela abafundi abaxhomekeke kuloo mali ngokuba baye bangabinayo imali yokuthenga ukutya. Loo nto yenza ukuba bangayi eziklasini zabo.

Akulunganga ukulinda kwexesha koomasingcwabane ngoba abantu baye basweleka bengakaligqibi ixesha bekufuneka balinde ngalo.

Mhlobo wam, kunyanzelekile ukuba uyibuyise le mali kaNSFAS ngoba kaloku babe kuncedile bakufundisa. Nawe ngoku uyaphangela, lixesha lokuba nawe uyibuyise le mali.

Izizathu ezenza ukuba abantu badinge ikhadi ledebhithi kukuba libanceda ngento yokuba bayakwazi ukusebenzisa imali yabo ngendlela eyiyo kwaye umntu akayikhuphi imali yakhe ngendlela noba injani na.

Njengomsebenzi i-UIF ibalulekile ngoba mhla kwenzeka ukuba uyayeka okanye uyagxothwa apha enkampanini, uyakwazi ukufumana iimali zakho, ezo ubutsalelwa yile ngxola.

Ukuzisebenzela kungaphachazela isicelo sakho semalimboleko yendlu ngoba iibhanki zaseMzantsi Afrika azikwazi, aziyazi ukuba ufumana malini ngenyanga kwaye aziyazi ukuba wenza malini ngenyanga. Loo nto yenza kube nzima ukuba bakuboleke imali kwendlu.

Umalume wam olahlekelwe ngumsebenzi kwaye engakwazi ubhatala imalimboleko yebhanki, ndingamcebisa ukuba aye kwibhanki yakhe, ayobaxelela ukuba uphelelwe ngumsebenzi kwaye aze namaphepha achazayo ukuba nyhani ulahlekelwe ngumsebenzi.

Ukuthenga i-airtime ngqo ngefowuni ngokuthi usebenzise i-mobile money account yakho kwenza lula izinto ngokuba noba ufuna ukufowunela isihlobo sakho ebusuku, uyakwazi uthenga i-airtime ngefowuni. Akunyanzelekanga uphume phandle uhambe uyothenga i-airtime evenkileni.